Ngingamkhuthaza ngokuthi ajwayeze ukudlala usuku nosuku khona ezokwazi ukujwayela ukudlala i-Minecraft. Ngokwenza lokho uzozijwayeza kancane kancane, a-understand-e umdlalo, ingokukhula kweminyaka kuye ngokuya agcine esekwazi naye njengathi agcine esewumpetha. So, into engingamxebisa ngayo ukuthi azijwayeze ukudlala usuku nosuku.

Ngiqale ukwethwebula izithombe ngeselula ngenxa yenkundla yezokuxhumana. Ngigqugquzelwe ukubukeka okumangalisayo ku-Instagram. Nokho ngokushesha ngabona ukuthi kuyinselele kakhulu kunalokho okubonakala. Ukwenza kukhanya kugqamisa nokwehlela kudinga isineke nokuzijwayeza.

Ngithole izitsha zobumba ezinkundleni zokuxhumana, futhi kungilethele injabulo enkulu. Ngabona ividiyo yomuntu othile enza izitsha zobumba ezinhle, futhi ngamangala ngaqala ukubuka ukufundisa amasu okufunda futhi ekugcineni ngazama mina. Inqubo yokubumba ubumba lube yinto enhle iyelaphana futhi iyanelisa. Ngizwa ngijabula emsulwa lapho ngibona indalo yami yenzeka, futhi, kuyindlela enhle eyokuthula, nokuveza ubuhlakani bami.

Indaba yempumelelo ka-Ronel ingabelelwa ezintweni ezimbalwa. Iphozu lokuqala, intshisekelo. Intshisekelo yakhe kufaneleka inquba ibhizinisi lakhe. Iphuzu lesi bili, ukuzivumelanisa nezimo, usebenzise izinkundla ze-inthanethi ukuze afinyelele ezithameni ezibanzi. Iphuzu lesi thathu, ingcweti, ulwazi namava akhe kwenza ukufaneleka, kumenza akwazi ukudala okuqukethwe okubalulekile. Iphuzu le sine, ukungaguquguqi, ukukhiqiza njalo okuqukethwe kwekhwalithi ephezulu futhi azibandakanye nezithameli zakhe. Lezi zici zihlangene zavumelana u-Ronel ukuba akhe ibhizinisi eliphumelelayo lokuqeqesha kwi-inthanethi akhuthaze abanye futhi azuze impumelelo yezimali.

Isikhathi esiningi sesikrini singaba nomthelela omubi ekubambeni iqhazayo kumfundi kwezemidlalo. Nomsebenzi womzimba ngokumphromotha ukuziphatha ngokunganyakazi, kodwa ubuchwepheshe bungasetshenziswa ukulandelana ukufaneleka. Ukufinyelela ngezinsiza zokuxhumana nabanye okungase kukhuthaze umsebenzi womzimba, ibhalanse ibalulekile.

Esinye sezikhathi engizikhumbula kakhulu ngidlala umdlalo wesintu okwakungesikhathi sokuhlangana komndeni. Lapho sasidlala khona imurabaraba, umdlalo webhodi wendabuko waseNingizimu Afrika. Kwakungizwisa okujabulisayo nokuncintisana okuhlanganise wonke umuntu. Kwadala ukuhleka nezinkumbulo nezinkumbulo ezisalindile.